Basebetsi, kannete ke ne ke nahana hore ha e le mo re na le dikgomo tse ding tse leng horeng di ya kula, ho kaba jwang ha re ka kgona hore re hame dikgomo tse leng horeng ha di kule, e be tsona tseo re sebedisang lebese la tsona? Ha ke ntse ke tla ka maqheka a hore kannete re ka thusetsa jwang dikgomong tsena tse kulang. Hore kannete re phethe, re thole lebese hape. Ebile nthwe nngwe hape e tlang mohopolong wa ka ke hore, ke a hopola hore ho na le program-a e kileng ka e tsamaya ya tsa temo le leruo. Mme ke a nahana hore ke tla kgutlela moo hape dintlheng tseo ke di fumaneng hore re ka thusetsa jwang dikgomo tsena tse kulang, di thole ente le dintho tse hlokehang hore kannete di kgone ho fuwa lebese hape.

Wa tseba ntate, ke a dumela hore o na le dipere tse ntle ka ho fetisisa. Mme ke ya bona hore tjhehe dipere tse di dutse feela ha di etse letho mona. Ho kaba jwang ha nna le wena re ka kena kgwebong ya dipere? Ho na le mo ke badileng teng ebile ke a bona hore tjhehe sona di etsa mosebetsi o motle haholo, ha batho ba tswang kantle ba etela tulo ena ya rona ho tlo bona botle ba yona. Ho kaba jwang ha re ka sebedisa dipere tse tsa hao tse tse o sa etseng letho ka tsona? E be mokgwa wa hore o tsamaise batho bana ho ya le tikoloho ho bona dibaka ka ho fapana ebe yona tsela ya ho etsa tjhelete, mme nna le wena re arolelane.

Bonneteng ho ya ka melao eo re nang le yona Afrika Borwa ha wa dumeletseha ho sebetsa ka bana ba banyenyana dilemong. Hobane re qala ho hira dilemong tse mashome le metso e robedi ho isa hodimo. Ka hoo, hobane malapa ha a tshwane, ke bona ho le molemo hore mabakeng a kang ao, haholoholo ha dikolo di kwetswe. Hore re phuthe bana diterateng hoba phemisetsa dintho tse leng horeng ha di ya loka tseo ba ka ithola ba kene ka hare ho tsona. Ho ka ba jwang ha nako ya kotulo e fihla, ba be teng ho tlo thusetsa mona le mane le teng, e seng ho ya ka dihora tsa basebetsi ba polasing. E be yona tsela ya hore re ba nehe ho itsengnyana ho thusetsa malapeng ao ba dulang ho ona.

Bonneteng re hotse re le batho ba tsebang hore mahe a dinotshi a fumaneha ditulong tse itseng moo ho dulang kapa bahwebi ba sebetsang ka dinotshi feela. Ka hoo, ke nahana hore ho ka ba molemo ho ba le di-program-a kapa batho ba ka fanang ka tlhahisoleseding le dintlha tse felletseng kapa tsebo. Ho fana ka tsebo e felletseng hore mahe a dinotshi hobane metse toropong le ka hara makeishene a fumaneha ka hara mabenkele a maholo fela. Mme molemo wa wona ha se hore re wa reke re wa sebedise ka tsela eo re tlwaetseng ka yona. Mme re ka kgona hore re wa sebedise ho tsa temo tlasa mabaka a itseng, ao re tlabeng re fumana tsebo ho tswa ho ona ho batho ba tsebang.

Metswalle wa tseba ke ntse ke dutse moo ke nahana hore tjhe re le batho re ja dijo tse senang matlafatsa. Ebile re batho be eleng horeng ha re ikwetlise feela motse tlase mane. Ho na le mme ya rutang bahwebi ka tsa bophelo bo botle le ho ja dijo tse tshwanetseng mmele. Ebile ke utlwetse hore batho bana ba baholo ba na le nako moo ba kgonang hore ba ikwetlise le teng ba kgone hore ba leme. Ho kaba jwang ha re ka nka leeto ra ya etela mono ra lo utlwa le ho ithuta ka tsa bophelo bo botle, hore re hlokomele mmele ya rona jwang le dijo tseo re tshwanelang ho di ja, ho matlafatsa mmele ya rona. Tjhe, ha re nkeng leeto le rona ke re lo tsebo.

Tjhe, motswalle ke ya e utlwa puo ya hao hore mmuso e hlile a ikemiseditse ho re kenya re le batjha mananeong a temo. Feela seo ke batlang ho se tseba ke hore ekaba qetellong ho seo re tlabe re ithutile sona, re tla fumana mangolo a ho bontsha hore e fela re ithutile ka tsa temo? Le teng ha ho le jwalo, e kaba mmuso o ikemiseditse hore a re nehe dibaka moo rona re le batjha, re ka jalang teng? Tikolohong ena ya rona. Hodima moo, wa tseba ha se batjha ba bangata ba keneng ho tsa temo. Hobane ha ba na tlhahisoleseding e fela ke bona mananeo ana kannete a tlo re tswela molemo. Tjhe, ke na le kgahleho ebile ke a dumela hore di ngata dintho tseo ke ka ithutang tsona ho tswa mananeong ana.

Ke nahana hore metjhini ena e entse bophelo bo be bobebe hobane e sebetsa ka nako. Ebile e kgona ho mamella maemo afe kapa afe a lehodimo. Seo batho ba kotulang ba ne ba sokola ka sona matsatsing a mang, haholoholo ha leemo kapa maemo a lehodimo a ne a le ka tsela e itseng. Le teng ha se re thola, re sheba nakong ya hona jwale, batho ba bangata ha ba sa rata kapa hona ho thahasella ho sebetsa masimong. Palo ya batho ba sebetsang masimong e nyenyane haholo. Ka hoo, metjhini ena e kotulang e entse hore sekgoba sa batho ba seng ba le siyo masimong. Hobane kannete yona e kgona ho etsa mosebetsi wa batho ba leshome ka tsatsi le le leng. E entse bophelo bo be bobebe.

Tjhe, kannete o entse mosebetsi o be bobebe mmuso ka tsela ya hore a kenye makala a itseng, moo rona, jwalo ka batho bao e leng dihwai, re ka fumana thuso teng. Ho na le diforomo tseo o tshwanelang ho di tlatsa. Mme o di ise lefapheng le itseng la mmuso hore o kenye kopo ya tjhelete ya dintho tseo o di hlokang masimong. Mme le dintho tseo o di hlokang tsa temo. Ka tsela eo ba kgona hore ba latelle metjha le ho sheba hore ekaba kannete le wena jwalo ka sehwai o latela metjha e itseng e tshwanetseng ho ya ka tsa temo. Mme hore ke tsebe ka makala ana, ke motho ya ratang ho mamela seyalemoya haholo. Mme ke yona tsela eo ke kgonneng ho fumana makala ana a temo.

Ho ya ka pono ya ka poone e hatseditsweng ke poone e fumanehang ka hara mabenkele. Mme e dula nako e telele dihatsetsing. Le ha o so hopotse hore o ka e reka mme wa lo e pheha. Tjhe, ha e sa na monate hobane e dutse nako e telele. Ebile tse ding tsa tsona di fetuwe ke nako. Mme ka tsela eo ha di sa na monate ebile ha di fumane mahlasedi a letsatsi. Mme ho ya ka pono ya ka poone e tswang masimong, ke poone e fumanang mahlasedi a letsatsi. Mme e ntse e nwesetswa ka tsela eo, e ya latsweha hobane e ntse e le fresh. Ke ka hoo e kgonang hore e jehe ho feta poone e hatseditsweng. Mme e na le dimatlafatsa mmeleng.

AI e ka sebediswa ka mokgwa wa ho thusa le ho eketsa tsebo le tlhahisoleseding ka tsa temo, haholoholo mane mo dihwai di hlokang tsebo ka dimela tse itseng kapa nako eo e tshwanetseng ho ka jala dimela tse itseng. Mme AI, ho ya ka mokgwa wa technology e etseditswe ho etsa bophelo bo be bobebe ka tsela ya hore, o e botse dipotso dife kapa dife tseo wena jwalo ka molemi o senang dikarabo tsa yona. Le ha o ka kopana le mathata, e ka etsa hore ho be bobebe ho fana ka dikarabo mathateng ao o ka kopanang le ona ho tsa temo. Mme ke ntho e hlokahalang hobane kannete e etseditswe ho etsa bophelo ba molemi bo be bobebe ka tsela e itseng.

Hantle hantle ke motho ya jetseng moroho ka jareteng le dinawa. Mme ke ka rata ho jala tamati le mokopu kapa yona khabetjhe. Hobane ke a tseba hore ka ho yetsa jwalo le teng ho ya ka meroho eo ke e jetseng, ke tla be ke ntse ke hafola ho re ha keya mabenkeleng. Ke reke dihlahiswa tse kang tseo haholoholo e leng dimela, tse kgonang hore di matlafatse mmele. Hobane tjhe kannete mabenkeleng, meroho e ya tura ka ho fapana. Mme dijalo tse di ka thusa haholo ho bolokeng tjhelete ha motho a ya mabenkeleng a se hlole a di reka, le ha ho ka etsahala jwang.

Tjhe, mmanyeo o ne o tseba hore ho na le lenaneo la ho fafatsa la Lefapha la Temo sebakeng sena sa rona? E re ko bolelle le nna ke ile ka ya tsatsing le leng ka lo batla ho tseba ka dikokonyana tsena tse jang dimela. Mme seboko se sa mofuta oo. Tjhe, le nna ke qala ho se bona ene e le kannete. Tjhe se qetile poone ya hao, mme ha ho letho leo o ka le kotulang ho kaba jwang ha nna le wena re ka ya tlase mane, ra lo utlwa lenaneong lena la ho fafatsa la Lefapha la Temo. Hore ke eng seo re ka ithutang sona, ra tsebo, ra fumana le tlhahiso leseding hore re ka tshireletsa poone ena ya hao jwang hore e se hlole e hlaselwa ke seboko sena. Ha re ye.

Kannete batho ba bomme ke batho ba nang le mehopolo e fapaneng haholo. Mme ba dula ba nahanela pele ka mehla yohle. Hobane ba tseba hore malapa a tshwanela ho robala a jele mme a na le hona. Ho kenyelletsang mabenkele moo ba rekisang teng, ha ba qeta ho kotula hore kannete le bona ba fumane manyanenyana a tla kgonang ho phedisa malapa. Mme se ke etse hloko hore ho nahanela pele ha basadi ho thusitse haholo ho tsa temo, haholoholo moo o tla fumanang e le bona batho ba lemang ho feta batho ba bo ntate. Seo se etsang ke ipotse le nna hore ke hobaneng batho ba bo ntate ba le bakananyana temong? E dula e le bona ba bangata ho feta batho ba bo mme, feela hobane ba nkile boikitlahetso. Tjhe, le rona re a dumela hore re tswela pele.

Ho bo ramabenkele le bo ma mabenkele, ke kopa tshwarelo ha e le mona maemo a lehodimo e leng sona sefako se sentse poone ya ka kaofela. Mme ha ke na letho leo ke ka le romelang mabenkeleng a lona kgweding ena. Ke kopa tshwarelo ha e le mona hore tshebedisano ya ka le lona e sentswe ke sefako. Le nna, tjhe, ha hona letho le ke ka le etsang hobane ke maemo a lehodimo. Feela, ke ne ke kopa ha ho kgoneha, le batle motho e mong eo dimela tsa hae di sa sitiswang ke maemo a lehodimo. Mme le reke ho yena. Nna le lona re tla tswela pele hape sehleng se tlang moo ke tla kgonang ho romela jwalo ka tlwaelo. Feela ha hona jwale, ke lahlehetswe mme ha ke na letho seo ke ka se kotulang kapa seo ke ka se rekisang. Ke lebohela tshebedisano mmoho ya lona.

Ke bona hole betere hore ba romellwe lefapheng le kwetlisang balemi. Mme ka tsela eo ho tlo ba bobebe hore ba ithute ka dintho tse ngata tse kenyang temo. Mme ba rutwe le ka dintho tse leng horeng motseng moo sehwai se ka ba bontshang sena le sane, ba ba fe tsebo e kgolwanyana ka tsa temo hore ho hlokeha eng ha ho hlokehe eng, mme jwalo ka sehwai o tlameha hore o itshware jwang, o tshware dimela tsa hao jwang, le hore o di hlokomele jwang. Mme mafapha ana ke mafapha a hlokehang hore e be ona e le kannete a kwetlisang balimi. Hore ba tsebe ka tsa temo ho feta ka moo sehwai se tsebang ka teng.

Tjhe, ha hona thuto e lekaneng ka dimela tse nang le tjhefo. Mme ha di yo tseo nna ke ka reng ke a di tseba dimela tse nang le tjhefo tse sa tshwanelang hore re di jowe kapa ho nowa. Mme ha ke so ka ba ke utlwa. Ho thwe ho na le motho a jeleng dimela tse nang le tjhefu. Tjhe, ha ke so utlwele.

Greenhouse gas emission. Ke misi yane e tswang difemeng, e leng horeng ha ya loka ebile ha ya lokela tikoloho. Feela ho balemi ke tsela e bontshang hore misi e tswang difemeng tse ka hara metse di ya kgona ka baka la greenhouse gas emission. Hore di etse ho be bobebe ho bontsha hore mosi oo ha o kotsi dimeleng, diphoofolong le bathong. Ke sona se etsang hore ka lentswe la sekgowa e bitswe Greenhouse.

Hangata ke tseba mo e leng horeng temo ya mapolasing ke yona e matlafatsang moruo. Hobane ba tlosa dintho polasing, ba di tlisa motse toropong. Ho nna, ke ka re eng ee. Feela e bapala karolo e nyenyane moruong. Hobane e thusa ka ho rekisa dimela tse tswang mapolasing ho tla toropong hore batho ba dulang metse toropong le makeisheneng ba kgone ho reka ka tjhelete, tseo e leng dimela tse tswang ka hara makeishene. Kannete e fela e bapala karolo ho matlafatsa moruo ka tsela ya tjhelete.

Ke a dumela hore batho ba kgale ba ne ba le bohlale haholo. Empa ke se na tsebo e itseng tjha haholo ha re fihla ho tema ya hore ba ne ba etsa meriana ya setso ka dimela tsa tjhefu. Fela ke na le bonnete ba hore di ne di phekola mahloko a mangata. Hobane bane ba na le tsebo hore semela sena se tjhefo, mme ha se a tlameha hore se ka jowa kapa hona ho nowa. Feela, o ka kgona hore o se etse setlhare se ka kgonang hore se thusetse mmeleng wa hao. Jwalo ka makgala, hona le makgala e ke tsebang hore ha nowe feela a kgona hore a sebedisetswe mabaka a itseng.